Ngangihamba nomngani wami siya emcimbini womunye umngani wethu, umcimbi womemulo. Sasihamba ibanga elide kakhulu. Angeke ngikhohlwe, ngangiqala ukugibela ibhasi ngalolo suku. Sahamba ibanga elide kakhulu kwaze kwahlwa, lapho ibhasi lalihamba ngesivinini esiphezulu kakhulu. Mina nomngani wami sasithukeza, sibambana, kodwa futhi sibe nokuhlela. Silokhane sikhuluma sizibuza siziphendula, sithe eyi engabe kungenzakalani uma ngase le bhasi liwe, ikakhulukazi uma selidlula entabeni, sasivele sithukeze kakhulu sibambane kodwa futhi sibe nokuhleka futhi.

Lapho ngangilibangise ezitolo ngishayela imoto yami. Ngayishayela imoto yami ngiyinanela, ngagcina sengingezwa nokuthi ngishayela ngesivinini esiphezulu. Yilapho nganyathela khona umgodi omkhulu, pothole. Yagxuma imoto yami kabuhlungu, ngathukeza ngayibuyisela eceleni. Yilapho ngakhokha khona umoya, ngashaya umthandazo omncane, ngazibuza, ngiziphendula ukuthi, ingabe angilibonanga kanjani lo mgodi omkhulu kangaka, kona ngifike nini esivininini esiphezulu kanje. Ngathi sengikhokhe umoya, ngaqhubeka nendlela yami.

Uhlelo lokuthutha lwezitimela, ilona hlelo olushibhe kunazo zonke izinhlelo zokuthutha. Ngakho-ke baningi kakhulu abantu abagibela izitimela, ikakhulukazi abantu abahamba ngezikhathi, okungabantu abasebenzayo, abantu basenyuvesi, izingane zesikole ezisemabangeni aphansi, nezisemabangeni aphezulu. Labo bantu balimala kakhulu uma izitimela zingasebenzi usuku lonke, ngoba baba-late emisebenzini nasezikoleni. Kuphinde futhi izitimela zikhokheleka ngamathikithi, kungaba ithikithi losuku, kungaba ithikithi leviki kuphinde kube ithikithi lenyanga. Lokho kubanga ukunqwamba kwezimali zabantu.

Ngokombono wami, osomatekisi bangabashayeli abangawuladeli umthetho womgwaqo. Ngoba iningi losomatekisi livame ukushaya irobhothi, abawulandeli umthetho werobhothi. Ba-overtake-a, noma isidingo singekho. Baphinde bangabahloniphi abahamba ngezinyawo, pedestrians. Ngicabanga ukuthi, into ebangela lokho sebesebenze kakhulu emgwaqeni bagcina sebezibona bengabaphathi bomgwaqo.

Ukulwa nenani elikhuphukayo labantu abaphuza futhi beshayela, indlela enezici eziningi iyadingeka. Ukulontsha imikhankaso egcwele yokuqwashisa umphakathi ukugqamisa izingozi nemiphumela yokushayela uphuzile. Ukuhlanganisa i-Drunk Education kwi-curricular yesikole ukufundisa izingane ngobungozi nemiphumela. Ukubamba iqhaza emphakathini yasendaweni, izinhlangano namabhizinisi ukukhuthaza ukuqwashisa, nokukhuthaza ukusebenza okunomthwalo wemfanelo. Ukuqaphela futhi kanye nokuxhumanisa imihlangano yokugcina kanye nokutholakala kokudlula okugcwele, okubandakanya ukumiswa kwamalayisensi, inhlawulo kanye nokuboshwa.

Ukuphepha okokuqala, ngingahlala ngizolile, ukwethuka kungaholela kwi-chaos. Ngingathatha umoya, ngiphefumule ngokujulile, ngibe sengihlola isimo, bese ngiyicabange kahle. Emuva kwalokho, ngingasheshe ngihlole ukuthi ngabe kukhona umuntu olimele, futhi nginikeze usizo uma kudingeka. Uma ibhasi lisendaweni enobungozi, efana maphakathi nomgwaqo, ngingasiza abagibeli, ngibase endaweni ephephile njengohlangothi lomgwaqo noma indawo yokupaka eseduze.

Angikaze ngiwele umngcwele ngebhasi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi, akusiyo into engangenza ngizwe kahle ukuwela umngcwele ngihamba ngebhasi. Njengoba ibhasi ngilisaba, futhi lingenza ngihlanze, kangakanani uma sengiwela umngcwele indawo ende kangaka ngihamba ngebhasi. Ngiyacabanga ukuthi ikakhulukazi uma sekuhanjwa ezindaweni ezikhevekile, yilapho engingahamba khona umoya ngenxa yokwesaba.